Ke tlilo tletleba hore beseng ba rekiseditse nkgono wa ka tekete ka tjhelete e felletseng. Ene, ba ntse ba bona hantle hore ke motsofe. Jwale ha ba tlamehile ba mo rekisetse ka theko ya batsofe e fatshe. Ba mo rekisetse ka tjhelete e felletseng. Jwale ha ke tlo tletleba diofising tsa dibese, ke tlo fihla ke ba bolella seo. Hore ke batla tjhelete ya nkgono eo ae patetseng. Mme ke ba bontshe le bopaki hore ke bona bopaki ba hore nkgono o rekile tekete. Ba mo patadisa tjhelete e felletseng. Mme ke botse monga dibese hore ke hobaneng ho etsuwa jwalo? Kapa ebe dintho di tjhentjhile kapo ebe ho etsahala eng? Mme ke tla utlwa ka yena hore o nkaraba a reng.

Ke tla palama bese eo ke tsebang hore e lo fella kae. Hobane dibese di ya ngolwa hore ena e ya moo e lo fella moo. Jwale le nna ke se ke tla se etsang. Ke tla palama bese eo ke tsebang hore e lo nsiya moo ho leng ho kgutshwanyane le hae hore ke ske ka nna ka palama dipalangwang tse ngata. Ke palama bese ke palama haufi le hae. Ke a tseba le hore e tlo nsiya haufi le hae.

Ke nahana hore boemo ba di-ambulance ha bo kgotsofatse. Hobane hangata ha o bitsa di-ambulance ha di fihle. Mme tlamehile o eme bosiu kaofela kapa letshehare kaofela, o emetse ambulance. Ha esale o founa motho wa kula ambulance ha e tle. Jwale ke nahana hore mmuso o ka etsa bo beterenyana ha o tla ka di-ambulance-ng hore ambulance e kgone ho fihla ka pelenyana ha ho thwe motho ona wa kula. E tlohele ho nka letshehare kaofela kapa bosiu kaofela. Hobane ka nako enngwe ha o e founetse bosiu, e tla hoseng. Ka nako enngwe ha o e founetse hoseng e tla bosiu. Jwale motho wa kula, motho a ka ba a shwa a ntse a emetse ambulance. Ke nahana hore government e tlo tlameha a phahamise dikausi, a lokise taba ena ya di-ambulance.

Tjhe, ha ke nahane jwalo. Ke nahana hore bo radikoloi ha ba nkele ditletlebo tsa setjhaba hloohong. Hobane ba iketsetsa seo bona ba se ratang, ha ba mamele le mmuso ba ikela moo ba batlang ba batla hore baahi ba etse ntho e batluwang ke bona, ha ba mamele letho le tswang ho baahi. Hobane bona ba ipuela puo ya bona ya di-taxi-ng. Ha ba batle ho mamela letho. Ntho enngwe le enngwe e baahi ba e etsang ha ba e mamele. Jwale ke nahana hore ha e kgotsofatse mosebetsi wa di-taxi driver ya dikoloi tsa baeti.

Matsatsing ana ditsela di ngata tsa ho romela diaparo ka poso. Ho na le ditsela tse ngata tseo ka romellang diaparo ka tsona. Ha ke tsebe kapa ke tlamehile ho bua mabitso. Empa mohlala, ho na le di-PAXI tse sebedisanang le PEP store. Ho na le di-courier tse courier-yang from khampani ho tlisa dintho ka tlung. Jwale ho tla ya ka motho hore o batla o mo posetse kae, and ho tla ya ka hore e tlo mo cost-a bokae. Ho thotha diaparo ho tloha plek-eng e ho ya plek-eng enngwe. Jwale tsela di ngata tsa ho romela diaparo. Wena ha o le motho, o tla tlameha ho ikgethela hore o batla tsela efeng.

Ee, ya nthabisa taba ya hore ho na le motho a batlang ho reka di-taxi le yena, ebe owner-a. Hobane e ka be nna fela ya nang le di-taxi ya tsamaisang batho ho ka tlameha ho bane le di-taxi tse ding. Hobane mang le mang o batla ho ja. Jwale ke nahana hore motho o mong le mong a batlang ho ithekela di-taxi a ka ithekela di-taxi a latela melao e lokileng hore di-taxi tsa hae di kgone ho kena le yena tseleng, di tsamaye a kgone ho ithekela borotho, a ithekele dijo. Le yena le bana ba hae ba je, jwale e ka nthabisa taba eo ya hore ho na le motho a batlang ho etsa ntho e itseng ka bophelo ba hae, le yena a iqalle nthwe enngwe a iphedisang ka yona. Hobane mesebetsi ha e sa leyo matsatsing ana.

E hlile ha wa tlameha ho patala tjhelete e felletseng hobane o dutse enjeneng ya koloi. Jwale mokganni wa koloi o tlo tlameha hore le buisane le yena. Hobane ha o tsebe hore ke mang a tlo theohang kae hore o kgone ho kgutlela setulong. Jwale tlamehile o patale tjhelete e sa fellang. Ha wa tlameha ho patala tjhelete e felletseng hobane ha wa dula setulong. O dutse hodima engine hobane o fihlile pele motho ona o fihlile ka morao, empa wena hobane o na le mmele o monyenyane, bao dudisa hodima engine. Jwale ha wa tlameha ho patala tjhelete e felletseng. Ho seng moo ha e ha o tlowe setulong, wa dula setulong seo.